Tjhe, dibese tsena ha di kgone ho fetisa tshebeletso ya boleng ho maqheku a rona, hobane dibese tsena di dula di senyeha. Di dula di sa beuwe, tlhoko di sa elwe tlhoko bese tsena, di dula di senyeha. Bakganni ba dibese tsena ba dula ba le di , ba batlana le ditjhelete tsa bona. Ho lluwa ka hore ha ba patalwe hantle, dibese di na le hore di ske da sebetsa matsatsing a mang.

Ha ne ke le mokganni wa Bolt kapa yona Uber ne ke tla mo jwetsa motho oo hore, ha founele ba ha bona hore ba tlo mo thusa. Haebe ha wa kgone ho mo thusa, ke tla tlameha ke hore ke mo nkele founu ya hae hore ke kgone ho e lefella le nna. Hobane le nna ke mona ke mosebetsing, ha ke sebetse mahala.

Ha se a loka hohang hobane ho na le makeishene a mangata mona South Africa, a ileng a ameha sebakeng sa kgethollo. Lekeishene le tshwanang le Sharpeville, ho ile hwa ba le kgethollo moo batho ba ileng ba halefa haholo bakeng sa dipasa tseo ne ba di sebedisa kgale kgaleng. Ba ile ba di tjhesa mabapi le kgethollo eo ne ba e fumana bathong ba basweu.

Ha ke tsebe ho kganna sethuthuthu ho se reka sona, nka se reka hobane se kgona ho tsamaya ka pele. Ebile haesale ke le monyenyane, ke na le tjheseho ya tsona dithuthuthu. Ke di bona, di le dintle, di nqabola ka tsela e makatsang.

Ke le mopalami tjena ha ke ikutlwe ke bolokelehile ha ke tsamaya ka ditekesi, hobane dintwa tsena tse ke di bonang ka mehla ditabeng, di ntshosa ka mehla le matsatsi. ke ikutlwa ke sa bolokeha hohang ha ke tsamaya ka ditekesi hobane le bakganni ba ditekesi ba tletse ntwa haholo haholo ebile hoseng hona.

Ntwa ena ke bona e sa tlo fela le kgale hobane bakganni ba ditekesi bona ba itjweditse hore seterata ke sa bona. Transporoto e tlamehileng ho tsamaisa batho ke tsa bona feela. Le hore batho ba se ba sebedisa di-Bolt ho feta di-taxi, ditekesi e se le mathata ka ho bona hobane ha ba sa fumana tjhelete seka peleng. Jwale ntwa tsena ha di no fela lekgale.

Re utlwile hore ka Bolt kapa Uber o sebetsa dihora tse batlwang ke wena, le tjhelete eo o e etsang o e etsa ha o batla, wena. Re tla kena ka ho qala ka di-app tsa Uber kapa Bolt. Re ngodise dikoloi tsa rona, ebe re lo di lekola hore di lokile na dikoloi tsa rona hore di ka phetha mosebetsi ona wa ho tsamaisa batho naha ena.

Ho rarolla mathata ana, nka itulela ka hara koloi ho fihlela ho fihla maponesa ho tlo re thusa ka seemo sena. Ho dula ka koloing ke hore ke ipehe hantle ke seke ka beha bophelo ba ka kotsing hoba bathong mmileng ba tsamaya ka dithunya. Ha ho wa bolokeha hohang. Ha ho thuse le hore o ka kena puisanong tse halefileng le bakganni ba bang hobane ha o tsebe hore ba fupereng.

Ke a kgolwa ba di fumana ka tsela ya tjotjo hobane tjotjo mona naheng ya rona e sentse haholo. Hoba di ngata, ditekesi tse eleng horeng ha di molaong, ha di maemong a hantle hore di ka tsamaya mebileng le hore di tsamaise batho. Di ka re kenya le dikotsing tse makatsang. Jwale tjotjo ena e patalwa ho batho ba tlameileng ba lekole hore dintho tsena di emetse ka tsela e hantle kapa jwang. Ba fuwa tjotjo hore ba thole ba ska nahana tse ngata le ho bua tse ngata ka ditekesi tsena.

Ke hlokometse hore batho ba batla ho dula ba phuthulohile ka dibeseng. Ka hlokomela hore bohlweki ba bese bo bohlokwa haholo. Ke hlokometse le hore maeto a malelele a hloka dijo le metsi a mangata, re sa lebale boithabiso ba dithelevishene le mmino ho a hlokeha.